Amathebula ezikhathi zamabhasi endaweni yami avamise ukuba nengxenye enhle yokunemba, ikakhulukazi ngezinsuku ezijwayelekile, lapho izimoto zihamba kahle. Kodwa kwesinye isikhathi, ikakhulukazi ngezikhathi zenkathazo noma izimo zezulu zizimbi, amabhasi ayehla noma ebesezingeni okwenza kube nokungaqiniseki ngokufika kwawo ngesikhathi.

Izithuthi zesonto kubantu abadala zivamise ukunikeza indawo ekhululekile, ezinzile futhi ezinokuxhumana okungcono kwabantu abadala, abadala. Kodwa zingase zingabikhona njalo noma zingasheshe, njengeminye imithombo yezokuthutha zomphakathi, efana namabhasi noma amatekisi, okwenza kube nezinto ezidinga ukuhlela kusengaphambili.

Ukufinyelela amathebula ezikhathi zamabhasi ku-inthanethi kuvamise ukuba lula ngoba angatholakala nganoma yisiphi isikhathi. Kodwa-ke kwesinye isikhathi azibe nzima ukuwafunda ngenxa yolwazi olunzima. Amathebula uphrintiwe angaba lula ukuwafunda ngoba angatholakala kalula kubantu abaningi.

Izinzuzo zibandakanya ukunikeza indawo ekhululekile nephumulelayo kubantu abadala, ukuxhumana okuqondile, nokwethembeka, nokugqugquzela umphakathi. Izihibe zifaka ukungabi njalo kwizinsizakalo, ukuncika kwabantu abaningi, kusuka kubantu abanqwenela usizo kanye nezindleko zokugcinwa nokuhlela.

Amathayi yithebuli ebhasi nezinsiza zivame ukuba nemikhawulo ekufinyelelekeni kubantu abakhubazekile ngenxa yokungabi khona kwezinguqulo ezifanele. Ukuthuthukiswa kungafaka ukwakha izinhlelo zedijithali, zedijithali ezisebenziseka kalula, ukufaka izikhangiso ezinobukhulu obufanele, nokuhlinzeka ngosizo olukhethekile esiteshini nakuma-apps.

Ama-shuttle anikeza ukunethezeka, ukuhamba ngqo ezindaweni ezidingekayo, ukunciphisa ukulinda nokufinyelela kalula kubantu abadala abanezidingo ezikhethekile, okwenza kube indlela ethembekile nefinyelelekayo yokuhamba.

Uhulumeni wasekhaya kufanele ahlelele, futhi alawule izinsiza zamabhasi, anikeze izimali zokuthuthukisa izindawo nezimoto, aqinisekise ukuhambisana nemithetho yokuphepha, futhi alalele izidingo zomphakathi ukuze athuthukise ukunemba nokufinyeleleka kwezokuthutha.

Inzuzo, ukwanda kokushesha nokusebenza kahle, ukwehla kwezikhathi zokulinda ezindaweni zama-toll, nokuqapha izindleko kalula. Izinselela, izinkinga zobuchwepheshe, ukuphepha kolwazi lwabantu, izikhalazo mayelana nezindleko ezingaqondakali, kanye nenkinga uma uhlelo luphazamiseka.

Ngingazisa amakhasimende ngokusobala, ngokwenyuka kwezindleko ze-toll. Ngichaze ukuthi lokhu kuthinta ngqo izindleko zokulethwa zokulethwa, bese ngiphakamisa izixazululo, ezinjengokuhlela kabusha imizila noma izaphulelo ezinkulu ukuze sigcine ubudlelwane obuhle futhi sibonise ubuqotho.

Ama-shuttles angahlanganiswa ngezinhlelo zokuhamba ezihlanganisiwe, Integrated Transport Systems, lapho ahambisana nezikhathi zamabhasi, izitimela, noma izitimela ezincane, futhi abe nezindawo zokugibela eziseduze, okuhlanganisiwe nohlelo lokubhukha olulula nolufinyeleleka kubantu abadala kalula.